Gore ba kgone go itekanela gore ba kgone go tshameka sentle kwa mebileng. Fa motshameki a sa itekanela e tlo ama motshameko o o tshamekiwang foo.

Ba ka netefatsa gore ba dira ditirogae tsa bone ebile barutabana ba bona ba bone gore ba palelwa ko kae ebile ba ka netefatsa gore ba bona thuso kwa go tlhokegang.

Ke rata setlhopha sa Kaizer Chiefs, ke se ratela gore batshameki ba mo setlhopheng se ba tshameka sentle.

Ba ka feleletsa ba sa itekanela ka ntlha ya gore ga ba lebelela gore motshameko wa bona o ile go tsamaya jang, dikotsi tsa go itemogela ke gore dikotsinyana metshameko e e tshamekiwang, tshwanetse batho botlhe ba elatlhoko melao ya tsona. Ditlamorago tsa teng ke gore batho ba le bantsi ba ka nna le dikgobalo.

A ka rotloetsa thuto, bokgoni jwa botshelo ka go bontsha dilo tse di diragalang fa o kena sekolo ebile o dira dilo tse siameng mo botshelong. Ba ka bontsha bana ba bone gore thuto e tlisa dilo tse pila tse ntseng sentle mo botshelong.

Ke itse setlhopha sa Sundowns-o sa basadi ba ke itseng gore ba na le go tshameka dinaga tsa kwa ntle le Bafana Bafana. Metshameko e kileng ba e tshameka e ne e le kgwele ya dinao.

E ka rotloetsa bašwa gore ba kgone go bona gore ke eng dilo tse ba ratang go di dira tse di farologaneng, e ka tlisa batho botlhe gore ba kgone go bona gore dilo tse ba di ratang di ba thusa ka eng.

Ke gore bana ba kgone go itse gore fa sekolo sa palelwa ba ka dira ditiro ka fa metshameko e ba e tshamekang. Di ka rarabololwa ka go bontsha bana gore ga ba rata selo ba se dire ba netefatse gore ba phethagatsa ditoro tsa bone.

Fa go le jalo, go diriwa ditiro, mesebetsi e mentsi ebile e thusa batho gore ba kgone go nna le dijo kwa ntlong, ke raya ba dire madi gore ba kgone go fokotsa bašwa ba e leng gore ga ba na mesebetsi.

Go tlhokega data le sengwe sa thekenoloji se o ka se dirisang gore o kgone go tshameka mo internet-eng. Metshameko e ke itseng ya mo inthanete e e tumileng ke Subway Surf.

Go ka diragala gore metshameko eo e sa nna e tshamekiwa ga fetsa ga fetsa go simolola la gore batho ebe ba bannye ba ba tshamekang go raya gore madi tla ba a le nnye a a tsenang ka gore tle be go sa tshamekiwe ga fetsa ga fetsa.

Go ka fetolwa gore motho a bone gore metshameko a e dirang e ka mo direla madi a mantsi go feta tiro ya gago e a e dirang jaanong. Dikgwetlho tse di ka tlhagang ke gore a ka latlhegelwa ke metshameko, a latlhegelwa ke bokgoni ba go tshameka metshameko eo, a latlhegelwe ke tiro.

Go tshameka metshameko ya ileketeroniki e e gaisang e ka nna motshameko le go itlosa bodutu go ikaegile ka gore o tshameka jaaka motshameko E sports e akaretsa dikgaisano tse di rulagantsweng batshameki ba ba nang le bokgoni, ditlhopha tsa se professional le go amogelwa mo lefatsheng lotlhe e e tlhokang katiso e e tseneletseng, leano le go dira mmogo ka setlhopa e e tshwanang le metshameko e e tlwaelegileng. Le fa go ntse jalo mo bathong ba ba le bantsi go tshameka ke selo se se ba itumelela fela go ijesa monate, go iketla kgotsa go dirisana le batho ba bangwe kwa ntleng ga gore go gatelela ke mekgele ya se-professional-e kgotsa maitlamo.